Go na le moputso go ka romela madi ko nageng e nngwe, go tswa fela ka banka ya gago eo e dirisang, gore yone e tsamaya e tsenya moputso o mo kae, le o mo kae, mare go thusa thata ka gonne ga o tlhoke go ka ya ko nageng eo, go ka go tsaya malatsi a mantsi-ntsi, yanong ga o romela ka mogala go na le moputso o o duelang mo bankeng ya gago, mare go thusa thata thata.

Fa motho a batla go beeletsa, tlamehile a nagane ka dilo tsa go tshwana le gore bana ba gagwe ga ba gola, ba tlile go tsena sekolo. Bana ba gagwe ga ba gola, ba tlile go tlhoka eng le gore le ene mo tsamaong ya nako, o tlhoka eng le dilo tse di botlhokwa thata mo botshelong ba gagwe, tsa go tshwana le ka ntlo, tsa go tshwana le ka dikoloi, tsa go tshwana le ka dijo, tlamehile a di nagane sentle sentle gore, morokotso wa tsone o ka tsamaya yang, fa a baya madi le fa a tlhopha account-o ya gagwe, gore o batla e mo fe bokae ka jara tse kae, tlamehile a nagane ka gore o a ba lobaka lo lo kae kae, le for malatsi a ma kae kae, gore a kgone go ka kry-a morokotso o mo tona tona mo mading a gagwe.

Fa o batla go baakanyetsa dithulaganyo tsa gago tsa kalafi, tlamehile o ye kwa batho ba re ba bitsang di-advisor, motho o tlamehileng a go akanyise ka tsa lelapa, a go akanyise ka gore o tlhoka insurance-e, kalafi le gore dilo tsa lelapa la gago a di tla tsamaya ka tsela e siameng. Tlamehile a go akanyise, ka ditshenyegelo tsa madi a gago, a go akanyise ka gore ga o tlhokafala, bana ba go sala ka eng le gore ga o ka tlhagelwa ke kotsi bana, mosadi kgotsa monna le bana ba go sala ka eng a ba tla sala ba sireletsegile, a ba tla sala ba siame le gore le wena o bolokiwa sentle.

Selo se se etsang gore batho ba palelwe ke go a patela ka nako, ke gore ba tlabe ba adima madi amantsi ka nako e nnyane, ba sa shebe le gore amme chelete e ba e amogelang, e lekane kadimo ya bone. Ga ba fetsa go e adima, ba dirisa madi ka bonako ba fetsa se ba se fetsang, ga ba tlamehile ba buse go nna le mathata ka gore ba na le dilo tse dintsi tsa, tse ba di etsang ka nako e one-e. Motho o tlabe a rekile koloi, motho tlamehile a patele le dilo tsa bana ba sekolo, motho tlamehile a patele di mmošhara, a tlamehile a patele dilo tse tsotlhe. Yanong ga go ntse jalo, o kgamiwa ke dikoloto ka gore tšhelete e a e amogelang, kgotsa madi a amogelang a mannyane ga kgone go ka fitlhelela dikoloto tse tsotlhe, a ba a feleletsa a palelwa ke go patela chelete e a e adimileng ko bankeng.

Go na le kgwebo tsa matšhonisa tse di mo kgwebong, go na le dikgwebo tsa matšhonisa tse di seng mo molaong. Mme, puso e ka leka go ka rotloetsa batho botlhe go kwadisa kgwebo tsa bone ka molao ga ba batla go ka adimisanang ka tšhelete, ga ba batla go ka thusa batho mo motseng, gore ba kgone go ka tsamaisana le molao sentle, ba kgone go patela le di-tax-e, ba kgone le go ka thusa setšhaba ka tax-e ya bone. Mare, ga ba sa dire jalo, puso e ka tshwara mongwe le mongwe kgotsa ya dira se re se bitsang fine, mo bathong ba ba sa ikwadisang ka molao go ka ba matšhonisa a mo tseleng.